Tifilimu ta tipulatifomo ta le ka mavonakule ti nga va na kucetela lowukulu ekatifilimu leti endliwaka eka eka tiholo ta mitlangu, tipalatifomu leti katsaka ya masungulo tifilimu ta matikomambe. Tifilimu leti ti nga endliwa ehandle ka tiko kambe ti nga va na nkucetelo eka tifilimu ta laha kaya hi ku nyika swikombiso swa vu humelerisi, thekinoloji ya le henhla ya matirhelo ya vatekahle, xa vumbirhi tifilimu ta vaendla.

Loko a no va na Wi-Fi ya maninamani leyi nga ri ki na swipimelo a ni ta yi tirhisa hi ndlela leyi lulameke swinene xa masungulo a ni ta yi tirhisa ku lavisisa mahungu lama nga ya ntiyiso eka eka ti-social media ku fana naku lava mintirho ku ku lava tidyondzo le ti nga ni pfunaka ku ya mahlweni kumbe ni nga yi tirhisa ku vona mahungu ku ri ni tshama ni ri na vutivi kuya hi tiko ra hina ku laha tikweni ra hina ku endleka swilo swa njhani eka tithekinoloji, tipolotiki ikhonomi ya South Africa ya hina, timhaka ta rihanyo na nga yi tirhisa na ku vona swilo swa xikolo ku yissa tidyondzo ta mina emahlweni.

Hi vaakatiko hi nga endla leswaku hi navetisa tifilimi ta le mugangeni wa ka hina kumbe etikweni ra ka hina hi navetisela van'wani lava va nga ti tiveki ku endlela leswaku tifilimi leti vanhu va kota ku ti tiva naswona va tlhela va vona leswaku tiya emahlweni ti kula naswona hina tanihi vaakatiko hi fanele ku landzelerisa tifilimi leti hi ti languta minkarhi hinkwayo ku ri ti ta kota ku va na va languti la va hlayeke ku ti ta kula tiya emahlweni minkarhi hinkwayo.

Loyi a fanelaka kumbe lava va fanelaka ku hakela ku simeka na ku hlayisa ka Wi-Fi ya vaaki emugangeni wa hina i varhangeri va muganga wa hina kumbe wa tiko ra hina naswona nseketelo lowu wa timali wo hakela ti-Wi-Fi wu fanele ku huma eka mfumo hikuva vaaki vo tala a va nge fikeleli ku humesa timali to hakela naswona va na swilo swa nkoka leswi va faneleka ku swi endla hi ti-Wi-Fi leti kambe hikokwalaho ka va na mintlhontlho ya timali a va fikeleli ku hakela ti-Wi-Fi letiwa se varhangeri va fanele ku hakela ti-Wi-Fi letiwa ku hlayisa ti-Wi-Fi leti ta vaaki.

Xitichi xa xiyanimoya lexi ni xi tivaka xa masungulo, Thobela FM Radio 2000, PhalaPhala FM, xa vunharhu i Munghana lowunene FM naswona i xitori lexi ni nga xi tshamaka ni xi yingisela ka xiyanimoya i switori leswi swa Nalibali swi tlangaka eka Munghana lowunene a ni se tshama ni swi yingisela.

Leswi swi nga vanga leswaku vaaki va pfukelana matimba hikuva van'wani vaaki va nge hakeli Wi-Fi leyi ya muganga van'wani a va na yona mali yo hakela a va nge fikeleli ku endla timfanelo to Wi-Fi leyi ya muganga yi kota ku tirha naswona vanhu va nga holova minkarhi hinkwayo hi mhaka ya leswi swo vanhu va nge he yi tirhiseli timfanelo ta yona va ta tirhisela leswi a va fanele va nga swi endli hi yo Wi-Fi leyi ende lava va fanelaka ku yi tirhisa hi tindlela leti faneleke va ta va na swiphiqo swo netiweke yi nge he khomi swona hikuva vanhu va ta tshama va ri ka yona va endla leswi swi nga fanelangiki ku endla hi yona.

I mhaka ya nkoka eka ku katsa xidijitali kumbe ku fikeleleka ku ri mhaka ya nkoka eka ku katsa xidijitali leyo, xidigitali xi endla vutomi byi va byi olovile swinene, va kota ku tirhisa xidijitali ku endla swin'wana na swin'wana u swi lavaka masiku lama ku nga ha vi na swiphiqo kumbe swirhalanganyi.

Ina ni pfumelela naswona swilo leswi hikuva i vanhu vo tala a va ha ri na mintirho hikokwalaho ka xidigitali, a va ha koti ku fikelela mintirho ya vona vanhu vo tala va va onhakeriwe hi mitirho hikokwalaho ka thekinoloji leyi nga kona masiku lama, kambe minkarhi yin'wani ya olovisa kambe yi tekela vanhu mintirho.

Ni vona ku nga ri mhaka ya kahle, swi endla leswaku ni nga ha vheti ni swi tekela nhlokweni swin'wana na swin'wana va nga ta swi rungula kumbe ku swi humesela erivaleni, hikuva va sungule hi ku hemba mavun'wa kumbe ku vulavula mavunwa va humesela rivaleni swilo leswi swi nga riki swa ntiyiso.

Minongonoko yin'wana leyi nyikelaka inthanete leyi nga durhiki i swo ti-Wi-Fi, ti-router hikuva wa kota ku hakela swimalana u tirhisa inthanete hi laha u lavaka ha kona u nga pimeriwi.

Nkoka wa kona wo xava mobile data hi lowo loko u humile endlwini ku fana na lava nga na ti-Wi-Fi, u kota ku tirhisa foni ya wena u nghena kun'wana na kun'wana laha u ku lavaka naswona swi olovisa mhaka hikuva a hi minkarhi hinkwayo u tshamaka u ri ndlwini ka ti-Wi-Fi, wa huma u ya handle laha u lavaka ku tirhisa ti-mobile data naswona lava va nga riki na tona ti-Wi-Fi va swi kota ku tirhisa tiinthanete la lavaka hi kona hikuva va va va xavini ti-mobile data.

ku vekiwa ti-Wi-Fi etilayiburari hi lowo munhu un'wana na un'wana u kota ku tirhisa kumbe ku nghena tiinthanete kumbe tiwebusayiti leti a lavaka ku tisecha hi Wi-Fi ya le tilayiburari naswona a nga humesi mali.

Riqingho leri u fanekele ku ri tirhisa loko u vuya exikolweni kambe loko ku ba awara ya tsevu u fanekele ku ri veka, naswona riqingho leri a wu ri khomi loko u nga si tsala ti-homework ta wena hinkwato, riqingho leri u fanekele ku ri tirhisa leswi swi pfunaka swa xikolo na a wu fanelanga ku ri tirhisa swin'wana na swin'wana.

U nga swi kuma hi ndlela leyo va fanele ku chela ti Wi-Fi ta mali ya le hansi, va xava switirhisiwa swa tidijitali swa mali ya le hansi leswi swi nga ta endla leswaku i mali ya vona yi nga heleli ka swilo leswi.

Ina ni vona swi ri swa kahle ku va vanhu va fikelela e Wi-Fi kun'wana na kun'wana laha va nga kona, hikuva minkarhi yo tala munhu i va a ri ku tirhiseni ka phone ku lava mintirho kumbe ku secha swilo leswi swi nga ta n'wi pfuna kambe loko ku ri na ti-Wi-Fi, wa swi kota ku nghena tiinthanete na kun'wana na kun'wana a kuma ku pfuneka.

Ni vona swi nga fanelanga hikuva munhu a nga fanelanga ku pimeriwa ku tirhisa data, a fanele a yi tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wana hi laha a lavaka ha kona hikuva swi nga humelela a endla swa nkoka ngopfu.

I ku ri a va fanelanga ku humelerisa mahungu lama ya nga ri ki na ntiyiso, naswona mahungu man'wana na man'wana lawa ya humelerisiwaka ya fanekele ku va na ntiyiso swinene.

Mabindzu ya nga endla leswaku ya humelerisa mabindzu ya vona eka tipulatifomo tin'wana na tin'wana ti tirhisaka xidigithali, naswona ma fanele ku va ma na switirhisiwa hinkwaswo ya xidijithali.